Bana ba sejwalejwale ha ba rate dipapadi ho hohang ka baka la hore matsatsing ana re phela moo tshebediso ya technology e leng hodimo haholo. Bana ba na le kgetho tse ngata ng tsa ho tswa ho ithabisa jwalo ka video games, social media le dithelevishine. Jwale hee re fumana bana ba rona ba dula ba leka matlung, ba ikwalletse, ba tobetsa difounu, kapa ba ipapalla di-game.

Re na le motho a iphedisang ka ho bontsha talente ya hae ya bolo marangrang mona. Sena se nthutile hore nako di fetohile haholo. Re phela nakong tse technology e etsang dintho di be bobebe haholo. Marangrang a etsa o tsebe ho fihlella batho ba bangata lefatsheng kaofela ka nako e nyenyane mme o ka fetola sena o se etse tjhelete le hore ke ithutile hore ho ya kgonahala hore o iphedise ka marangrang ha fela o tseba ho wa sebedisa ka nepo.

Mmuso o neha mekgatlo ya dipapadi tshehetso ka tsa ditjhelete haeba ba na le bopaki ba hore ba e hloka tjhelete eo ebile ba na le leano le hlakileng la hore ba tlo e sebedisa jwang. Le tlameha ho etsa kopo kantorong ya tsa dipapadi ebile e tsamaye le budget ya mokgatlo le mangolo a lona a mokgatlo le dipampiri tse ding tsa bohlokwa di ya batleng dikopong tseo tsa lona, le tlameha ho itsebisa hore maikemisetso a lona ke eng le moralo wa mokgatlo, le hore ha le ka lo fumana tshehetso le tla tswedisa pele ha jwang maikemisetso ano.

Dipapadi di bohlokwa haholo ho batjha hobane di ba thusetsa ho qoba ntho tse ngata tse tswileng tseleng jwalo ka boshodu. Dipapadi di kopanya batjha ho tswa tulong tse fapa fapaneng ebile di nyolla kutlwisiso ho bona le ho theola botlokotsebe hobane batjha ba dula ba le maphathephathe ka tsa dipapadi, dipapadi di etsa sekgahla kapa dipalopalo tsa boshodu di theohe haholo.

Ho fumana tshehetso ya ditjhelete ha ho bonolo hohang rona sehlopha sa rona sa bolo se fumana tshehetso ya ho tswa khampaning ya bohobe mona motseng. Khamphani ena e re neha tjhelete ya ho reka kit ya bolo le dieta tsa bolo ha bedi selemong le ha re na le metjhe tulong tse ding tse holenyana le mona motseng. E re neha bus le mahobe a lunch, re e thabela haholo thuso ya company ena.

Mathata ao batho ba jalang meroho ditulong tsa bona ba e rekise seterateng, ke a hore hangata tulo ya bona e nyane haholo nako e ngwe, ba sokola ditjhelete tsa ho reka peo le di-tools tsa ho lema le tsebo ya bona ya temo ke e nyane haholo. Nka ba eletsa hore ba ikopanye le bo rakgwebo ba motseng ba tsebe ho ba le bareki ba eketsehileng, hape ba sebedise marangrang kapa social media ho bontsha dijalo tsa bona setjhabeng, ba leke le ho tsebisa setjhaba ka thekiso ya bona ka molomo.

Sehlopha sa rona se etsa di-fundraising nako le nako ka ho bapala le dihlopha tse ding e be re rekisa ditekete le dinwamaphodi stadium tjhelete e tswang moo e re thusa ho reka ditlhoko tsa sehlopha sa rona. Nka eletsa dihlopha tse ding tse sa kgoneng hore di leke ho rekisa ntho tse kang botlolo tsa metsi, tse nang le mabitso a sehlopha le bo dijeresi jwalo jwalo ka tsela ena, di tla kgona hore di be le tjhelete mokotleng wa sehlopha.

Boetapele dipapading bo ka thusa ka ho lokisa diqholotso le kgohlano ka hare ho sehlopha bo ka kgothatsa le ho thusa dibapadi. Ho sebetsa hantle bo ka kgothatsa dibapadi le batshwari ho buisana hantle ka puo e hlakileng ka nako tsohle bo ka hodisa tsebo le ho etsa hantle ho sebapadi se seng le se seng sehlopheng.

Sehlopha sa ka seo ke se ratang haholo ha se sa bapala hantle matsatsing ana ke na le diaparo tse ngata tsa sehlopha sena, ke ile ka ka nahana le ho tlohela ho ba Support-ra ke rekise diphahlo tsena. Ke buile taba ena ha malome malome a re o tla di reka, empa ke ya bona hore ne ke buiswa ke mosito wa hore ke qeta ho jewa nkekebe ka ka di rekisa diaparo tsena ne ke itse ha malome ke tla di rekisa ka two thousand rand. Lebaka baka le ne le etsa ke buwe taba tsena ke hobane feela team ya ka e ne qeta ho hlolwa.